makhombo man'wani lama ma fambisanaka na vavanuna lava nga yimbangiki hi lama nga toloveleka i ku va va nga ri na vu na yini na ku i ta ku ku ku kumbexana ku pfuleka kumbe ku ntshunxekanga exikarhi ka vavanuna van'wanyana. Naswona n'wanuna wo ka a nga yimbangi i i i i le ka risk-i kumbe i le ka high risk ya ku va a kuma mavabyi hi ku olova hikuva a nga yimbangi. E na ku va rihanyo ra yena na ku va rihanyo ra yena ri nga ri nga hlayisekanga hikuva loko u nga yimanga, lahaya ku tshama ku ri ku tsakameni leswi swi endlaka leswaku swi swi swi swi swi swi swi swi va ri yini ti ti.

Hi nkarhi wa Covid vanhu a va yi tekela enhlokweni mhaka ya ku va va fambela kule hi nkarhi lowuya. A wu swi vona hikuva laha ndhawini kumbe laha tikweni vanhu a wu kuma va mbarile ti-mask-a, vanhu a va nga ha a va a va make sure ku na leswaku va va va fambela kule na vanhu van'wanyani. va a va a va a va endla na leswaku va va nga qavuli kumbe ku endla leswi va nge hi handshake hi ririmi ra ra vadyahlampfi. A va make sure leswaku a va vakhandziyi movha na vanhu van'wanyani loko swi nga ha va bohi. A va make sure vanhu leswaku va tshama va ri lomuya tindlwini va fambela a kule na vanhu van'wanyana. A ku tirha ku foyinelana kunene ku avoid-a ku hlangana face to face a swi endla leswaku va twa va va va va hlayisekile hi ndlela yaleyo na ku va va tshame va mbale ti-mask-a.

vukorhokeri lebyikulu lebyi munhu a nga byi kumaka bya xihatla i national start disaster. Leswi swi swi swi swi ininiwaka hi government-e hi nkarhi wa wa wa wa ku va ku ri na disaster leyikulu kumbexana flood. E hi swin'wana swa swona leswi swi katsaka ku va va nyika vanhu vuetleri bya xihatla, na ku va ku sapotiwa e mali ya ku va yi yi huma mali ya kwihi? Yi ya eka vanhu lava va va va va va va va nga va nga khumbeka eka sweswo. E na ku va ku ku ku ku allocate-iwa timali leti ti faneleke ti tshama ti ri kona ti gadile, ku hi nkarhi wa wa swilo wa flood-i, kumbe ma khukhuri, vanhu va va ri ka va va ri va va va kota ku va va kota ku pfuneka ka xihatla. Hikuva va va nyikiwa vuphakeri bya xihatla byi ku katsa ku vuetleri na na vutshamo bya nkarhi wolowo bya .

leswi va va va va ndzawulo ya rihanyo va nga swi endlaka i ku va va kota ku va va va na na na na na dyondzo kumbe va va na titlilasi leti ti dyondzisaka ririmi ra munhu un'wana na un'wanyana. Munhu loyi a tirhaka hi vanhu va va va va va ku fana na le ka government ya ya swa rihanyo, i fanele a va a kota ku va a tidyondzisa, a tlhela ku na na yona ndzawulo ya rihanyo yi kota ku va yi dyondzisa yi hlohletela, yi endla na ti-course ta ku va munhu a kota ku va a tiva tifomo ti-basic-i ta ta ta ta ti-language leti ti nga laha tikweni. Munhu i fanele a swi kota ku va a kota ku va a swi tiva ku ti ti ti ti ti a tiva ti-language to karhi karhi a nga vheli a tiva ya language yin'we kumbe ririmi rin'we. A vi munhu loyi a tirhaka eka xiyenge xa swa rihanyo, a tiva ti-language kumbe ririmi marimi tindzimi to hambanahambana leswaku a ta kota ku tirha kahle na vanhu va yena. Lava.

mhaka ta timhaka leti timbirhi mina ni chuza leyi ya xilungu hikuva leyi ya xilungu yi swi veka kahle, yi na yi na yi na yi na timhaka hinkwato ti helerile kahlekahle. Leyi ya xintu a yi na vuenti bya kona. Loko a loko munhu o va a ri na problem-e la phakathi a yi swi koti ku swi vona, kambe leyi ya xilungu ni ni ni chuza yona hikuva yi kota no tiva leswaku n'wansati kumbe n'wanuna i na problem-e kumbe i na xiphiqo a phakathi i na swiphiqo endhawini yo karhi yo karhi. Hi yona mhaka ndzi chuzile leyi ya xilungu ya ku va munhu a tipulanela family kumbe ndyangu wa yena. Hikuva leyi ya xilungu ya kota no yi na ya kota no tiva, a yi kumbeteli ya yi va yi vula straight-i ku munhu i na problem-e ya yini hi yo mhaka ndzi chuzile ya xilungu.

hi nkarhi wa mhangu or hi nkarhi wa ku va ku ri na timhangu letikulu to inana, munhu loyi a munhu loyi a tirhaka ntirho lowu wa wa wa ku va a a va a tirha hi vanhu hi nkarhi wa wa wa ntshikelelo lowukulu, i fanele a va a ri munhu loyi a swi kotaka ku va a teka ti-decision, loyi a kota ku va a endla vutihlamuleri hi ku hatlisa. Loyi a kotaka ku va na a va na na na na na na na a a tiyile. A nga vi munhu loyi a nga a nga a nga kotiki ku hleketa hi ku hatlisa, a va munhu loyi a kota ku va a hleketa hi ku hatlisa ku ri loko no khoma lexi na lexiwani swi ta endla leswiwa hi ku hatlisa, a nga a va munhu loyi a nga a nga ni xivindzi a nga tiyela, a nga loyi a nga na a nga a nga tiya.

ku hambana loku nga kona exikarhi ka swibedhlele swa mfumo na swibedhlele leswi munhu a hakelaka i wukulu. Eeka swibedhlele leswi swi nga swa mfumo vanhu a va khomiwi hi hi hi ndlela ya kahle, a va a va hlayisiwa ku fana na ka swibedhlele leswi munhu a ngo hakela. Eka swibedhlele leswi munhu a hakelaka ku vuhlayiseki na na na na matikhomelo na na leswi munhu a khomisiwaka xiswona, swi hambane ngopfu. Eswibedhlele leswi munhu a hakelaka munhu i hlayisiwa va n'wi hlayisa va n'wi hlayisa hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ku tlula eka swibedhlele swa mfumo, laha un'wana na un'wana a yaka kona. Swibedlhele leswi swi swi munhu a hakelaka ka swona swi hlayisa vanhu va swona hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Munhu i titwa a ri safe ene i va safe hi hi hi kampela.

Eya mirhi ya xintu ya pfuna ku horisa mavabyi ya manguva lamawani. E. Hikuva mirhi mirhi mirhi ya xintu hi yona mimirhi leyi ya manguva lamawani leyi va yi tekaka va yi endla hi tindlela leti ingaku i ya manguva lamawani. Tiphilisi to huma eka yona mimirhi leyi nge mirhi ya xintu, leyi va yi tekaka va yi nyika mavito man'wanyana kambe ku ri wona murhi wolowo wa xintu hi tivaka wona. Se mimirhi ya xintu ya swi kota ku horisa mavabyi ya manguva lamawani. E hikuva hi yona mirhi leyi tirhisiwaka ku ku ku ku ku endla mimirhi leyi nga ya masiku ma lamawani. Emimirhi ya ya masiku lama yi huma eka mimirhi yaliya ya xintu. E se swi ya swi kota ku va yi horisa, ya swi kota ku va yi hlayisa hikuva hi yona i mimirhi leyi yi nga tenga leyi nga hlanganisiki na nchumu leyi ku nga yona na ya mampela.

Ya mina ndzi titwa kahle hi hi hi swikimi swa ku phakela vana exikolweni. Hikuva vana van'wanyani va dya kona le exikolweni va xurha ku tlula loko va ri emakaya. Because van'wani va vona swakudya a va na swona, se swi endla leswaku na vana va kota ku va va focus-a va tlhela va rhandza ku ya exikolweni hikuva wa swi tiva leswaku exikolweni va ta ya va ya phakeriwa swakudya leswi swi nga na rihanyo lerinene. Swo fana na nhlampfi, swo fana na tibhoncisi, swo fana na xinkwa xa brown, va kota ku va va dya swakudya leswi swi nga hlayiseka leswi swi va akaka miri. Se vana swakudya leswi swa pfuna eka rihanyo ra vana. Va kota ku va vana va va na rihanyo lerinene va fana na van'wanyana vana swi nga ti kombi leswaku va pfumala e vuhlayiseko kumbe ti-nutrition leti ti lavekaka emakaya.

Hi mavonelo ya mina ku yirisiwa ka migingiriko etikweni hi nkarhi wa COVID-19 swi hungutile ku hangalasiwa ka ku hangalaka ka xitsongwatsongwana hikuva vanhu a va nga hlangani vanhu a va nga a swi nga a va nga hlangani swi nga loko swi nga bohi se a swi endla leswaku xitsongwatsongwana lexiwani xi nga hangalaki xi va xi nga vi na matimba hikuva loko a nga a ri va nga na ku yirisiwa vanhu vanyingi a va ta va va lahlekeriwe hi hi vutomi bya vona naswona a va ta va vanhu va vanyingi va nga ha e xi xi xi va khomile kumbe xi tlulele ngopfu hinkwakonkwako se hi nkarhi lowu a va a ku yirisiwile swi endle leswaku xi nga vi na matimba ya ku va xi hangalaka ngopfu laha tikweni.

Vatirhi vanhu lava vatirhi kumbe vanhu lava va tirhaka hi swa miehleketo a va a va a va a va kumeki kahle eka eka titliliniki ta le matikoxikaya va kala a swi fani na le madorobeni se hi yo mhaka mfumo wu nga endla leswaku wu wu thola vanhu lava wu va nyika ti-benefit ta ta kahle ku tlula loko munhu a ri emadorobeni e va nyika ti-benefit va nyika ti-benefit kumbe ku mbuyelo wa kahle kumbe ku vuyeriwa ka vanhu leswaku vanhu va ta kota ku va na ntlhontlho kumbe ku na ku navela ku ya tshama emakaya va tirhela kona. Leswi swi ta endla leswaku vanhu lava va le matikoxikaya va kuma na vona va ri na vanhu lava va tirhaka hi swa hi swa miehleketo eka titliliniki ta le makaya.

Hi karhi wa quarantine a a wu fanelanga ku va u khandziya xo famba xa mani na mani hi yo mhaka swi endla sweswo swi sivela leswaku u nga tluleti vanhu vu vu vu yini xitsongwatsongwana lexiya kumbexana e ntungu lowuya wa COVID hi yo mhaka munhu a nga fanelanga ku va a famba kumbe a tirhisa xo famba xa mani na mani. Sweswo swi hunguta ku va ntungu lowuya wu nga tluleli vanhu va ku tala lava leswi swi nga endlaka leswaku swibedhlele na titliliniki swi tsandzeka ku va swi amukela vanhu vo tala ngopfu ku tlurisa hikuva va khomiwile hi ntungu lowuya wa COVID se hi nhlamulo ya mina yi ri a swi fanelanga ku va munhu a hi nkarhi wa quarantine a tirhisa xo famba xa mani na mani.

Mhaka yo tirhisa maphilisi ya xihatla ya ku ya ku hlela ndyangu yi kahle swinene ene yi endla leswaku munhu a hatla a a a a kuma khwiri loko a ri n'wanuna a hatla a ina a kuma khwiri a tswala a tswarisa n'wansati kambe a yi kahle hi ndlela leyiwa munhu loko se a fanelekele a tlha a kuma un'wanyana n'wana i ta tshama se muzimba wa yena wu kha wu lava maphilisi lamaya ku wu ta kota ku va wu tirha hikuva loko munhu a karhi a tirhisa maphilisi yo karhi muzimba wu gcina wu tolovela ku wona a wu swi koti ku ti endlela hi woxe swi nga ri kona swipfuneti leswo karhi leswi n'winyi wa munhu wa wa wa miri a nga swi tolovela a nga tolovela ku wu nyika swona se i tindlela i ndlela yin'wani yo ka yi nga ri kahle yeleyo.

Nkoka wa ku vanhu lavakulu va kuma muholo eka mfumo hi lowuwa loko vanhu va vanyingi lavakulu hi vona ti-bread winner kumbe vanhu lava va hlayisaka mindyangu se loko munhu a nga ene munhu lonkulu lava vakulu a va ha ri na matimba ya ku va va ti tirhela ku va va ti lavela ntirho hi yona mhaka ya hi wona nkoka lowukulu mali leyiwa ya va pfuna ku va va ti xavela swakudya na ku va va ti endlela hinkwaswo leswi swi fanelaka ku va na vona vutomi bya vona byi ya a mahlweni hi wona nkoka lowukulu hikuva va kota ku va va xava swakudya va xava hambi ku ri gezi va xava hinkwaswo leswi swi faneleke ku va vutomi bya vona byi nkoka lowukulu i ku va va ya va hlayisa va ti xavela swiambalo va ti xavela na swakudya e mali leyi ya mfumo ya muholo.

Tanihi nhloko ya muti leswi ni nga swi endlaka leswaku vadyuhari emutini wa mina va hlayiseka i ku va mali leyi va yi holaka hi va xaveriwa swakudya leswi swi swi fambelanaka na vona leswi swi va nga swi kotaka na vona ku swi dya leswi swi nga ta va aka miri leswi swi nga ta va hlayisa leswi swi nga na rihanyo lerinene mali leyiwani va nga va yi holaku va ta tlhe va kota ku yi tlhela yi tekiwa yin'wani ya kona va xaveriwa mimirhi or mutshunguri byo karhi va tlhela va xaveriwa na swakudya leswi swi nga va akaka miri na swiambalo na timfanelo tin'wana na tin'wana leti va va ku va kha va ti lava yi va hlayisa mali se hi leswi ni nga swi endlaka tanihi nhloko ya muti.

Ndzi vona swi swi fanerile kumbe ku ri swa kahle ku va mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu mali ya mudende lava pfumalaka hikuva mali ya mudende ya pfuna ngopfu vanhu va kota ku va va ti xavela swakudya hi mali leyi ya mudende va tlhela va va kota na ku xava swiambalo va tlhela va kota ku va va endla e timfanelo ta mani na mani hi mali le ya mudende se mali leyi ya mudende ya pfuna ene yi na nkoka ngopfu evuton'wini bya vanhu lava va pfumalaka mali leyi hikuva mali ya mudende ya va pfuna ku va na vona swi nga ti kombi leswaku a va na nchumu kambe mali ya mudende yi endla leswaku na vona va ti kota va va titwa va ri vanhu se ni vona yi ri kahle ene yi fanerile leswaku vanhu va yi mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga wu wu ya mahlweni na yona wu nyika vanhu.

Mali ya social grant a yi a yi a yi ringanelanga kambe ya hunguta a swi fani na ku va munhu a nga kumi na peni a swi fani na ku va i nga kumi na mali na yin'we na kumbexani kumbexani ku kuma nseketelo wa timali kusuka kun'wanyana yona a yi talanga mara ya ya ya pfala vangwa leri ra ku va munhu a va a a nga kumi na nchumu na nchumu na nchumu so ni vona yi ri kahle ya hunguta naswona ikhonomi yi endla leswaku ikhonomi na yona yi nga vi tiya kumbexani yi tsandzeka ku ya mahlweni na na yona ya ya zama ya ringeta mali liya ya inana ya ya social grant ku va yi tisa ku antswa evuton'wini bya vanhu.

Titliliniki ta le matikoxikaya ta phakela vukorhokeri bya kahle naswona ti khoma vanhu va tona hi ndlela leyi ya kahle ta zama hambileswi ematikoxikaya switirhisiwa swi nga leswi swi nga swintsinini kumbe leswi swi ko swi nga fikeleleki ngopfu hileswaku a ku na swi swa a ku na switirhisiwa hi yona mhaka swi endla swi swi ti komba ingaku titliliniki te le makaya a ti na a ti na lebyi byi nga bya xiyimo xe le henhle hikuva a matikoxikaya a ku fani na le madorobeni se titliliniki te le makaya na tona ta phakela hi vu hi vukorhokeri lebyi va byi kumaka na hi switirhisiwa leswi va nga na swona.

Leswi mfumo wu nga swi endlaka leswaku vanhu lava humaka ematikoxikaya va kota ku fikelela vukorhokeri lebyinene bya swa rihanyo i ku va wu nghenelela ngopfu ematikoxikaya wu nghenelela ngopfu ku fana na loko wu karhi wu nghenelela ngopfu emadorobeni va fanele va dyondzisa vanhu ku va na tidyondzo ku va na ti-workshop-o to dyondzisa vanhu hi rihanyo ku fana le madorobeni laha va nga na ku nga na ti-workshop laha ku dyondzisiwaka vanhu vanhu va fane va ku thoriwa vanhu lava va nga ta dyondzisa vanhu ve le matikoxikaya hi rihanyo hi swa rihanyo leswi na na matikhomelo lamanene leswaku vutomi bya vona byi va lebyi byi nga na rihanyo leri ri hlayisekeke.

Nkoka wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka i wu kulukumba ngopfu naswona nkoka wo sungula i ku ku na vadyuhari lava va tsandzekaka ku fikelela etindhawini kumbe emadorobeni na na vavabyi lava va tsandzekaku ku fikelela emadorobeni se ti-mobile clinic ta pfuna hikuva ti fikelela vanhu lava ku va va nga ti twi na va nga ti twi va pfalelilwe ehandle na vona va e titwa va ri xandla xa tiku va ri xiphemu xa xa vanhu va le tikweni se swi pfuna swi swi pfuna ngopfu leswi swa ti-mobile clinics hikuva swi endla leswaku vanhu va kota ku fikelela vutshunguri bya bya rihanyo ku fana na lava va ku va na na na na lava va nga na titliliniki se vanhu a va ti twi na vona va pfaleriwe ehandle.

Ndzi vona swi swi fanerile leswaku vanhu ve le matikoxikaya na vona va va na na titliliniki leti nga le kusuhi na vona hikuva vanhu ve le matikoxikaya na vona i vanhu va na va fana na vanhu lava nga le madorobeni va khomiwa hi mavabyi ku fana na vona vanhu lava nga le madorobeni ematikoxikaya vutomi bya le matikoxikaya na vutomi bya le madorobeni bya fana loko swi ta eka timhaka ta rihanyo vanhu lava nga le matikoxikaya va vabya na vanhu lava va nga le madorobeni na vona va khomiwa hi mavabyi ene i munhu i munhu hi hambi i le i tshama ematikoxikaya kumbe i le dorobeni so hi yona mhaka swi fanerile leswaku na vona va va na titliliniki leti ti nga le kusuhi na vona vanhu lava va nga le matikoxikaya.